A swi ta languteka ku fana na muhlovo wa miceka, a ndzi ta tirhisa miceka ya ndhavuko wa Xitsonga ku endla tirhoko ta mucato to fana na ta vabyanhlampfi, a ndzi ta tlhela ndzi tirhisa vuhlalu ku sasekisa tirhoko letiwana ndzi tlhela ndzi rhungelela duku ro fana na nceka wa rhoko ndzi tlhela ndzi endla masenge na swa le mavokweni hi vuhlalu lebyi fanaka.

I swa nkoka ku va vatswari va tikhoma kahle emahlweni ka vana va vona tanihileswi va ngo ku tlula ka mhala ku letela n'wana wa le ndzeni, vana va swi kota ku kopela mahanyelo ya vatswari, loko vatswari va nga hanyi swona na vana a va nge hanyi swona leswi swi ta endla leswaku vatswari swi va tikela ku tshinya vana va vona tanihileswi va ngo rhangela hi xikombiso. Loko va tshinya vana ku u nga endli leswi n'wana u ta ku ni endla leswi hikuva ni vonile n'wina kambe loko vatswari va hanya kahle na vana va ta hanya kahle, va ta dyondza eka vatswari va vona.

Vavanuna hi vona a va fanerile ku risa swifuwo, hi vona a va fanerile ku tisa xixevo xa nyama ekaya na hambi ku ya ekuhloteli. Vavanuna hala tlhelo hi vona va sirheleli kumbe vahlayisi va ndyangu wa vona, va fanerile va vona leswaku ndyangu wa dya, wu na swo ambala naswona va na xihlungwana ehenhla ka nhloko ya vona kumbe va na ko tumbeta nhloko.

Munhu loyi a ndzi tsakela kufana na yena i mudyondzisi wa mina wa le xikolweni xa le hansi xa Mayeke eka Xikundzu, mudyondzisi loyiwani a rhandza vadyondzi va yena, a va hlayisa tanihileswi a va ha ri vatsongo va ri va malembe ya le hansi ka khume, loko va nga ri na swakudya a tiyisisa leswaku ri va kuma swakudya loko van'wana na vona va ri karhi va dya.

Xivangelo xa kuva Vatsonga vo tala va lahla ririmi ra vona loko va fika emadorobeni hileswaku ri tinxaka timbe kumbe vavulavuli va tirimi timbe va vula leswaku ririmi reru ra tika ku nga leswi Vatsonga va chava ku vulavula ririmi ra vona hikuva va ta lahlekeriwa va byeriwa leswaku ri a hi ku twi kumbe ku ku twisisa naswona vulavula ririmi leri hinkwerhu hi nga ta ri twisisa, leswiwani swi vangile leswaku Vatsonga va chava na ku vula leswaku impela i Vatsonga xindzi, impela va beburiwile naswona i vatikulu va vatukulu va Vatsonga.

A ndzi ta n'wi byela leswaku ri ku yimba exibedhlele swi hambanile na ku yimba entshaveni tanihileswi entshaveni vadyondzisaka milawu hinkwayo ya xintu nakona loko munhu a vuya entshaveni u vuya a ri wanuna, kasi loko munhu a yimba exibedhlele u vuya a ha ri mufana. A ndzi ta tlhela ndzi n'wi byela leswaku ri loko a yimba exibedhlele vafana kuloni va ta n'wi hleka tanihileswi yena a nga ta vuya eku yimbeni a ha ri jaha kasi vona va ta vuya va ha ri vavanuna va ta vuya va ri vavanuna.

Swiambalo swa ndhavuko swa ha ri swa nkoka, ku lahla ndhavuko i ku ti lahla ku nga leswi mavhengele mavhengele yo tala ya xavisa swiambalo swa ndhavuko naswona ku na masiku elembeni lama vanhu va tlangelaka ndhavuko laha hi laha koka wa swiambalo swa ndhavuko wu vonakala ka kona manguva lawa. Van'wana va cata hi swiambalo swa ndhavuko a va ha cati hi swiambalo swa lava nhlonge yo basa ku nga leswi ina ndza pfumela swiambalo swa ndhavuko swa ha ri na nkoka namuntlha.

Ina Vukreste na ndhavuko swi nga hanya swin'we tanihileswi na le bibeleni ya Vukreste ku nga na ximunhuhatwa leswi a swi khongela vakokwana wa kokwana wa swona naswona a swi tlangela mindhavuko ya swona, ku nga leswi loko u ri muKreste na wena famba tlangela ndhavuko wa wena a ku na lexi xi nga kona ebibeleni xi ku tshembisaka leswaku ri u nga tlangeli ndhavuko wa wena.

Tindlela ta ndhavuko to sweka ti na nkoka tanihileswi ti kombisaka leswaku hina hi va mani, ku sweka swakudya swa ndhavuko i ku ti ba xifuva hileswi wena u nga xiswona. Tindlela letin'wani ti tumbulukile khale vakokwana wa kokwana wa hina va ha hanya. Swin'wana swa swakudya leswiwani van'wana a va nga pfumeleriwi ku swi sweka loko va nga catanga kumbe va nga tekiwanga kumbe ku lovoriwa ku nga leswi loko u nga swi koti ku sweka swakudya swa ndhavuko tanihi n'hwana swi komba leswaku wena a wu muTsonga hikuva loko a wu ri muTsonga a wu ta kota ku sweka swakudya swa ndhavuko wa werhu.

Ku tshama etikweni leri nga na vanhu vo hambanahambana swi ni endla ndzi titwa ndzi ri kahle tanihileswi ndzi dyondzaka maendlelo na mindhavuko ya vanhu vo hambanahambana, ndzi kota ku twisisa ku fana na ku hambana eka mindhavuko yerhu, ndzi kota ku tlhela ndzi dyondza swilo swin'wana leswi nga ri ku kona eka ndhavuko wa mina.

Ina ndza pfumela eka mikhuva ya ndhavuko yo basisa makhombo tanihileswi makhombo man'wana ya nga ya ximoya naswona hambi ku ri vukhongeri kumbe madokodela a ma nge swi koti ku basisa khombo leri. Mikhuva leyiwani i khale yi ri kona Vukreste byi nga se fika laha etikweni hikokwalaho ndzi ku ndza pfumela eka yona tanihileswi yi nga tirha khale Vakreste kumbe Vukreste byi nga se fika laha etikweni reri.

Ndhavuko wa Xitsonga wu na swakudya swo fana na xigugu, tshopi, tihove, miroho yo kandzeriwa, nkanka, theka, guxe, bangala na hambi ku ri muchayeni.

Vukreste na nkoka wa byona hileswaku ri munhu loko a hundzile emisaveni u ta kuma nkateko wo ya ematilweni a ya tshama exiluvelweni na muvumbi kambe loko munhu a nga tivi Vukreste naswona a nga khuvuriwanga u ta ya a ya ntshwa etiheleni ni lowo biha naswona u ta tshwa hi laha ku nga heriki.

Ndzi vona swi ri na nkoka tanihileswi swi kombisaka ndzingano exikarhini ka timbewu ti ri timbirhi ku nga vi na xihlawuhlawu ku ya hi rimbewu naswona swi kombisa leswaku hinkwavo vavanuna ni vavasati va na vuswikoti bya ku ringana a ku na loyi a nga na vuswikoti byo antswa ku tlula bya wun'wana.

Vukreste byi tile na vanhu va le ntsungeni wa malwandle kungari vadyanhlampfi ntsena kambe ku ri lava nhlonge va nhlonge yo basa va hangalakile na matiko ya Afrika hinkwawo va karhi va hangalasa Vukreste naswona va tiyisisa leswaku ri hi byona vukhongeri lebyi byi nga ta rhanga emahlweni hi ndlela ya ku endla leswaku ri loko munhu a nga ri mukreste a nga amukeleki etikweni naswona a vuriwa mudyohi.

Swi ya hi ku ri wansati u siyiwile a ri eka xiyimo xa njhani loko a siyiwile a ri na vana naswona a siyiwile na mali yo hlayisa vana a ndzi vona swi nga ri kahle ku va a tinghenelerisa eka timhaka ta vukati tanihileswi a nga ta tikuma a tirhisile mali ya vana va yena ku tsakisa nuna wa yena lontshwa kambe loko ku ri ku u feriwile a ha ri lontsongo naswona a nga se va na n'wana kumbe a ri na n'wana un'we ni vona swi ri kahle leswaku a tinghenelerisa ka mhaka ya vukati tanihileswi vutomi bya yena byi va ka bya ha lehile.

Ndzi vona leswaku ri vatswari vo tala a va ta yisa vana va vona eka swikolo leswi tanihileswi vatswari vo tala va nga se kumaka ndlela ya kahle yo kota ku vulavula na vana va vona hi ku kula kusuka ku ya eka nhwanyana u ya eka n'wansati leswi a swi ta olovisela vatswari tanihileswi vona va vonaka leswaku ri va tsandzeka ku dyondzisa vana va vona mikhuva leyi kumbe ntumbuluko lowu endlaka leswaku n'wana wa nhwanyana a hundzuka a va n'wansati.

Twana wena ntsongwana ya mina xivongo kumbe swivongo swi na nkoka ka ku va wena u ti tiva ku ri u mani u huma kwini naswona swi nga ku pfuna ku tiva leswaku ri u ya kwini swivongo leswiwani swi ni nkoka swin'wana swi hlamusela laha hi sukaka kona kufana na swivongo swo fana na va ka Makwakwa lava a va tshama kusuhana na misinya ya makwakwa va ka Maluleke vona a va tiveka hi vanhu va ku lula milambu swi hlamusela matimu ya wena na mikwembu ya wena.

Ndzi tsakela xiyimbeleri lexi va xi vitanaka J John, xa ti nyiketela eka ntirho wa xona wa vuyimbeleri na tinsimu ta yena ti na mongo ku tlula ta van'wana.

Va fanele va ambala tinjhovo to cikinya va tlhela va mbala dzovo exifuveni kumbe va mbala minwala ya nghala kumbe ya yingwe.

Swakudya swa ndhavuko leswi rhandziwaka hi Vatsonga i tihove, i tshopi, i xigugu, i miroho ya tin'hwembe na leswi swi vitaniwaka miroho ya michayeni.

A ndzi voni ku hambana tanihileswi masikwana lama vanhu va nga ha yi ku hi xitalo etikhombeni, na lava yaka milawu leyi va yi dyondzaka a va ha yi landzeleli ku nga leswi a ndzi voni ku hambana exikarhi ka vona.

Tiyindlu ta Matsonga ta ndhavuko ku na yindlu ya n'wanuna leyi vitaniwaka lawi, ya mufana loyi a nge se tekaka na ya vanhwanyani loyi a nga se tekiwaka a ndzi se tshama ndzi nghena kahle eka tiyindlu leti tanihileswi manguva lama hi nga ha swi landzeleliki swa ndhavuko.

Ndza swi kota ku hlaya xivongo xa ka hina naswona ndzi dyondzisiwile hi tatana wa mina loyi a xi rhandzaka ngopfu u tshama a ri karhi a xihlaya nkarhi wun'wana ni wun'wana.

Nqambhi leyi ndzi yi rhandzaka hi loyi va n'wi vitanaka Tsonga Prince, wa ti nyiketela eka vutshila bya yena naswona tinsimu ta yena ti na mongo ta nyanyula naswona u tlhela u kota ku cina.

Lebyi ambariwaka hi tin'anga na mambalelo ya kona ya hambana van'wana va byi hukarha hi le makatleni matlhelo hinkwawo byi tlhela byi va bya muhlovo wo tshuka, wo basa kumbe wa ntima kasi lebyi mbariwaka le ka minkhuvo ya micato i bya mihlovohlovo ku nga va wasi, xitshopana, rihlaza kumbe yin'wana mihlovo leyi va yi tsakelaka.

Munghana makhume mbirhi n'we wa malembe swi vula leswaku ri u lonkulu naswona u na vutihlamuleri ndzi kombela leswaku ri u sungula ku va ni vutihlamuleri lebyikulu evuton'wini bya wena hikuva loko wena n'winyi u nga ti yimeli a ku na loyi a nga ta ku yimela.

Mufambisi wa khwayere tinsimu leti mi ti yimbelelaka la a ti fani na leti nga le kerekeni ya mina, ekerekeni ya mina hi yimbelela tinsimu to dzunisa hi xitalo kambe n'wina laha mi yimbelela leto nyanyula a ndzi ta kombela mi katsana leto dzunisa.

Ti kombisa swakudya leswi a swi dyiwa hi vakokwana wa vakokwana wa hina, hi hala tlhelo ti nga tlhela ti kombisa laha kumbe tindhawu leti va nga tshama ka tona hi xitalo hikuva ku na tindhawu tin'wani ti tiveka hikuva ti tele swakudya swo karhi.

Ndzi va nyikile swakudya ndzi nga langutelanga danki kumbe va nga kombelanga tanihileswi a ni swi vona leswaku ri va na ndlala naswona swo fanela leswaku ndzi va nyika swakudya.

Swakudya swa ndhavuko swi ni nkoka naswona swi aka miri swi ta endla leswaku masocha ya miri ya wena ma tiyela naswona swi ta tiyisa na marhambu ya miri wa wena leswi nga ta veka rihanyo ra wena eka xiyimo xa kahle swinene.

I mincino ya makhwaya ni xibelani ni yi rhandzela leswaku ri ya nyanyula naswona yi katsa na xighubu leswi endlaka leswaku vanhu vo tala va ta va ta hlalela ku tsakiwa.

Ndyangu wa mina wu swekela lava pfumalaka makaya kumbe lava tlelaka emapatwini swakudya wu va nyika swakudya nampundzu ni na madyambu leswi swi endlaka leswaku ri na vona va kuma swo sekela.

Ina swi hambanile swinene tanihileswi swakudya swa masiku lama swi tirhisaka GMO naswona swi tele mafurha lama ya nga ri ki kahle eka miri wa munhu.

Holobye wa swa vutleketli emugangeni wa ka hina hi pfumaleka swo famba hikokwalaho ka magondzo lama ya nga lulamangaka ku ve na tinghozi to tala laha va va swipandzamananga kumbe lava tirhaka hi swa vutleketli va nga ngheneki etikweni ra ka hina, ndzi kombela leswaku ri mi hi lunghisela magondzo hi ku pfala magoji lama ma nga kona leswaku ri hi kota na hina hi kota ku ngheneliwa hi xipandzamananga swi ta swi ta hi teka swo hisa lomu hi lavaka ku ya ka kona.

A yi se leswi mfumo wu nga zangi ku kambela leswaku va fanerile ku tshama kona lahayani kumbe ku akela kona, hi hala tlhelo a ku na vukorhokeri bya mati ni swihambukelo leswi swi veka rihanyo ra vanhu eka xiyimo xo biha.

Eka va kokwana wa mina tanihileswi mi swi tivaka leswaku mina ndzi landzelela vukhongeri bya xikreste ekerekeni ya hina hina ntlawa wa swikhongelo lowu ya ka wu ya khongela emutini wa xirho xa kereke, ka nkarhi lowu landzelaka va lava ku ta laha mina ndzi tshamaka kona a ndzi kombela leswaku mi ndzi pfumelela va ta hi ta khongela laha kaya tanihileswi na mina ndzi nga ya ndzi ya khongela emakaya ya vona.